Inyani isezingqondweni, ndiyavumelana nengxelo yokuba abadlali bespotsi ngabaleki. Kodwa kwalo ixesha kufuneka siphawula ukuba olu hlobo lwembaleki lungaphandle kweento eziqhelekileyo. Isizathu, ukuqeqeshwa nokuqhina, ukugxila kwengqondo ubutsha novuselela, amaqela nomanyano. Kodwa ke, izinto ezibalulekileyo kufuneka siziphawule ngazo, imidlalo yomzimba imithetho yezondululo. Ngokwenene abadlali bespotsi ngababaleki kodwa ngababaleki bengqondo nasemzimbeni. Funeka siphawule ukuba isipoti funa isakhono ezahlukileyo kwimidlalo yesiqhelo kwaye oku akuthethi ukuba imidlalo.

Ewe, i-esport ithathwa njengemidlalo yokwenyani. Nangona kunjalo kubalulekile ukwazi ukuba ayifani nemidlalo efana nebhola ekhatywayo. Abadlali be-esport abancinci kakhulu basele baziqeqesha iiyure ezininzi ngosuku njengabanye abadlali. Imidlalo ye-esport ifunwana izakhona ezohlukeneyo. Kufuneka abadlali baziqeqeshe ukuze bakwazi ukusebenzisa izixhobo zabo ngokufanelekileyo. I-esport njengeminye imidlalo inokhuphiswano oluninzi kwaye iqela linabalandeli abakhulu. Abadlali be-esport banamaqela baze baqeqeshwe ngabantu abakhulu, badlala ngokuba nabaxhasi abaninzi basebenze, baze basebenzisane nabo.

Khumbula ukuba akufani ukugweba, funa ukulumkisa nokuthetha ngokuzolileyo nokucebisa oluncedo. Zazise, masazise iimpawu zokulutha kwemihlaba yabo, ndimcebise abantu ukuba abanye kwaye bangabadlali emagumbini wabo. Xa ndimxelela uba kufuneka acele uncedo kwiintsapho okanye kwizihlobo kuba uyakwazi, ukulutha kwemidlalo yeevidiyo ingumcimbi onzima kwaye funeka ukuphathwe ngobuchule nangenceba.